Ga e le gore ga o na dikoloto tse dingata thata mo bankeng eo, le gore ga o bad payer.

Ke gore fela, ka gore fela o kgone go etsa dilo tse e leng gore ne di go palela ga ne o sena tšhelete.

Fela o se ka o tsamaya o etsa dikoloto tse di ngata-ngata ka gore o ka feleletsa o ba motho o maswe mo bankeng.

Ke gore fela o be clean mo dikolotong le gore o se ka etsa dikoloto tse dintsi thata ka gore go ba boima ga e le gore o editse dikoloto tse dintsi.

Ee nka tlhaloganya dilo tse e leng gore ba tla mpolelela tsone ga e le gore ke tlo etsa sekoloto mo yone banka eo.

Ee nka ba thusa thata ga e le gore le bone ba tsamaelana le kgwebo ya ka le tlhaloganyo ya ka.

Go re o be le credit score e ngata gore ga o batla go etsa sekoloto mo plekeng enngwe ba kgone go go dumelela gore o berekisane le bone ka credit score ya gago.

Tse dintsi thata go tlaya gore o motho o ntseng yang mo go etseng di facility tsa go overdrafta.

Di ka tlisiwa kgwedi ga e fela le kgwedi e nngwe ga e fela, ga e le gore wa bereka le gore credit score ya gago e ntse sentle na.

Gore ga o motho o sa lokang na, go patela. Ka gore gona le batho ba e leng gore ba sokodisa go patela di banka.

Ke gore o gane credit e leng gore ba batla go go kolotisa ka yone, o gane o ba bontshe gore tšhelete eo o ka se kgone go e patela. E tlo go tswalela dilo tse dingata.

Banka e tsaya leeto le leng gore go tla ya gore o motho o ntseng yang mo bankeng, le gore ga o motho o maswe na ka go patela.

Forex ke platform e leng gore o reka currency ko godimo ga currency e nngwe. Le gore tlameile o diposite bokae mo yone le gore o na le knowledge e kana kang mo yone. E batla gape le motho a go rute, le gore o berekisane le batho ba bangwe ba e leng gore ba kgona go trader yone Forex trading eo.

Ee dikgang tse dingata ka Forex, ba re Forex ke scam ba re Forex eng-eng, and Forex ke ntho e leng gore tlamile o ithute pele, before o batla go etsa ditšhelete tse di ngata-ngata. Ga e batle motho o felang pelo ka pele.

Nka ithuta yone ga ke latlhegetswe ke madi a mantsi mo yone Forex platform eo. Le gore nka ithuta jang di strategy tsa teng, gore ke kgone go busa madi a ka a mantsi le gore ke se ka ba le revenge mo yone.

Ke mo appreciate-la gore o batla go ithuta Forex gore a kgone go etsa extra income mo yone trading eo. Ka gore Forex trading ga e batle motho o felang pelo. Le gore nka itumela thata gore malome wa ka o tla be a batla go zama thata le gone.

Ke ka ithuta ka go analyse-a di currency pair tsa mo yone Forex trading eo le gore nka etsa jang madi ga e le gore ga gona ditaba tse e le gore di tlo tlhagelela mo calender-eng ya Forex trading. Le gore ke se ke ka lose-a gape madi a mantsi, ke kgone go beya e tla tsayang e nnyane tšhelete e leng gore ke e dipositile or e tla tsayang madi a matona mo yone polatefomong eo ya Forex trading.